Mna ndiyavumelana nayo le ngxelo ngoba kaloku ekugqibeleni yonke le nto yimidlalo yemibhoxo kwaye yimidlalo yojonga ukuba umntu ngamnye uyakwazi na ukuthatha ubuyena akhompithe ukutsho akwazi ukuba ahambiselane nento ethi masijonge ngubani uchwepheshe, ngoko ke andiqondi ukuba imele ukunqandwa yindaba yinto yoba yena u-elektroniki okanye wenze njani. Apha into esifuna ukuyibona ngubani usozimpetha.

Kaloku ibachaphazela kakuhle ngoba kaloku nabo bayakwazi ukuthi bathathe inxaxheba ekubeni baziveze ukuba yeyiphi okanye zeziphi izakhono abakwazi ukuba nazo esidlangalaleni.

Owona mdlalo ndawuthi ndiwukhethe ngulo wokuqubha kuba kaloku phaya uyaqubha qha and andinawubamba mphefumlo, iyawuxhomekeka ke kwinto yoba yeyiphi imiqathango okanye zeziphi iintlobo zezinto endizisebenzisayo ukuze ndikwazi uba ngumnxa. Andiqondi ke ukuba uyawubakho omnye umdlali eyowubathi andishiye.

Kaloku sibe banintsi abantu abathe bazimanyana nayo le nto kuthiwa yimidlalo ye-elektroniki i-esports ngamanye, ngoko ke kumele siyithathele ingqalelo asinawuthi ngenxa yokuba ingafani yona nento yoba abantu bephila behlala behleli bonke bekhuphisana sithi yona, hayi, ngumdlalo omncane omncinci ukutsho. Yona ibaluleke kangangokuba ilukhuphiswano oludibanisele abantu abaliqela jikelele apha emhlabeni kuphela and kwaye iye iveze ubuchwepheshe, iveze nawo lowo uyawuthi aphumelele isisakhono somntu lowo uthe wathatha ixesha nenxaxheba yokuba azenze yena inkqubela okanye eyonawuthi aphumelele phambili.

Ndingabe ndithi kubo bonke abantu abacinga uba fanuba ukwaziwa okanye ukuba ngumntu ongusaziwayo ngenxa yolutsha lemidlalo yevidiyo iyawuthi loo nto imphumelelise okanye imbeke enqanabeni awuthi onwabe kulo ngunotshe lowo. Mna ndiyawuthi ndimcebise ndithi kuni ningaze nivume ushicilelwa kwaye naziswe esidlangalaleni ngaphandle kwemvume yenu ngoba mna ndaswela ubuthongo iintsuku zilandelelana ngoxa yolutha lokuba mna ndingumntu wemidlalo okanye womdlalo weevidiyo loo nto leyo azange indipholise empumlweni, emphefumlweni.

Maxa uchitha isithukuthezi okanye usenza imisebenzi yokuzonwabisa ii-hobbies ngamanye loo nto ithetha uba ungumntu ophilayo kwaye ungumntu onexesha athi apho ayawupholisa ingqondo. Loo nto leyo ke ibuye ithi imisebenzi yokuzonwabisa apha empilweni intlalo esiyiphilayo nangomphefumlo esihamba ngawo singabantu bonke jikelele emhlabeni sidalwe ngehlobo olufanayo noxa nje singaphili ngehlobo olufanayo. Iyawuthi ke loo nto ithi noba usisinhanha okanye usisityebi kangakanani akuthethi into yokuba nguwe wedwa okwaziyo okanye okufuneke echithe isithukuthezi ngemisebenzi yokuzonwabisa.

Owona msebenzi odinga imali eninzi kunye nezixhobo ezizodwa mna endingathanda uwenza ngumdlalo webhola yegolufu. Uyawufumaniseka uba unezixhobo zawo ezizodwa udinga isixhobo esithile apha abathi yi-club ngamanye ukuze ukwazi ukubetha le bhola, le bhola nyana iliqanda encinane ukuthi mayikwazi uyongena emngxunyeni, ngaphezu koko udinge inqwelomafutha encinci ezawukwazi uhamba ebaleni iqhutywe kwibala zizantyala zantyala zebala. Emveni koko ngaphezu koko udinge nomntu ozawukwazi ukuphathela ibhegi leyo ezawuba nazo ezi golufu.